Ndicinga into yobana kukunciphisa indlela aboleka ngayo, kwangaxeshanye nokunciphisa okanye nokubhatala matyala aye awathatha. Ukuwabhatala onke uze uwagqibe, then unciphise nezinga othatha ngalo ityala. Loo nto inokubangela into yobana ke ngoku i-credit score yakho okanye ityala, amanqaku etyala akho ehle.

Xa uyiboleka le mali ngeenjongo zokufunda kunokuba nazo iinzame zoba ube ne-credit score entle. Kuba nabo xa bephanda mhlambe abo bantu banokubona into yobana le mali ibibolekelwe ukufunda and ngokuqinisekileyo izokwazi ukubhataleka xa umnini lo ebebolekile eye wagqiba ukufunda waze wafumana umsebenzi ozomnceda akwazi ukubhatala ityala lakhe lemfundo.

Ukuvula i-tuck shop kwindawo ehlala abantu kunoba yinto efanelekileyo kuba loo nto inokunceda abantu abahlala apho into yobana bakwazi ukufumana izinto abazidingayo. Mhlawumbi iinto ezifana nee-sanitary pads, isonka, iimatshisi, izinto nje ezizizidingo abantu abazisebenzisa imihla yonke. Kanti ukuvula iinto mhlawumbi ezinoba yingozi, ukuthengisa mhlawumbi iziyobisi notywala kunokuchana ababantu abaninzi kuze kwenze kube kusoloko kukho iingxabano okanye kusoloko kusiliwa kuloo ndawo. Kodwa nje i-tuck shop ethengisa izinto ezisisidingo, loo nto inokuba luncedo kakhulu kubantu abahlala apha.

Andizange ndabona, andizange ndeva okanye ndabona umntu esindiswa ziindleko, esindiswa kwiindleko eziphezulu zonyango kuba eye wenza izicwangciso zesibhedlele. Kodwa ndicinga uba yinto ebalulekileyo nento ekumele into yobana siyenze njengoluntu, kuba impilo yethu ayiqinisekiswanga. Kwaye sisoloko nje kunezinto esinogaxeleka , isenoba yingozi okanye mhlawumbi ibe sisigulo esingalindelekanga. Ngoko xa ndine-hospital plan okanye ndicwangcisele for isibhedlele, loo nto inokundinceda into yokubana ndikwazi ke ngoku nyani ukusinda kwezo ndleko mhlawumbi beziphezulu. Mhlawumbi zibiza iimali ezinkulu ebendingenokwazi uzibhatala ukuba bengakhange ndicwangcisele isibhedlele.

Umgalelo uye wasinceda kakhulu thina nentsapho yethu. Khange kube lula enyakeni kuba njengomzali bekufuneke ndimane ndiseyiva, ndimane ndibeka imali ukuze ndikwazi ukuba ndifumane kulo mgalelo wokutya, kodwa usincedile ubana ngoDisemba siye sanokutya okunintsi. Kwangaxeshanye uzothi ga kunyaka olandelayo mhlawumbi phaa ngoMatshi, Epril bekukhona ezinye izinto seziqalisa ukuphela, kodwa uye wasiseyivela kakhulu lo mgalelo njengentsapho. Kwaye sakwazi nokuba sithenge nezinye izinto ezizisidingo ebesinokuzisebenzisa mhlawumbi ngalaa mali besizothenga ngayo ukutya. Ngoko uye wasinceda kakhulu, sakwazi nokuthenga iimpahla zabantwana besikolo singakhange sixhalabele into yobana sizothenga ukutya because ukutya bekusele kukunintsi kwaye kuzokwazi ukusonela iinyanga eziliqela.

Ndicinga uba ifowuni kunye nezinto zam ze-elektroniki ezifana netivi,i ifriji kunye mhlawumbi nemoto xa ndisandoyithenga ndinokusebenzisa i-inshorensi yokwexeshana. Ezo zinto zinokukwazi ke ngoku ukugutyungelwa yi-inshorensi yokwexeshana.

Kuba iimeko zabantu kule mihla siphila kuyo zingafani, ngoku ndicinga uba kubalulekile into yokubana bakwazi ukwamkela kunye neentlawulo mhlawumbi ezenziwa ngesandla. Kuba abanye abantu abanayo imali kwaye besoloko bezama iindlela zokufumana imali. Ngoku xa ikhona efumaneka ngesandla, ndicinga into yobana kubalulekile into yobana bayithathe because iimeko zabantu azifani and ke ngoku azizufana ngosuke mhlawumbi kufuneka umntu ayofaka ebhenki. Xa mhlawumbi, ezinye iintsapho azikwazi ukuvula ibhanki ngenxa mhlawumbi iimeko zabo, mhlawumbi zinamatyala okanye azifundanga, so zisebenzisa imali yesandla. Abanye babhatalelwa ngoomakhulu abapeya inkamnkam, so abafumana imali ngesandla. So loo nto inokuba luncedo kakhulu ke ngoku kwabanye abantu, into yobana kungasetyenziswa ezi ndlela zangoku abangaqhelanga kodwa bakwazi uzamkela nezi ezokubhatala ngesandla.

Andiqondi into yobana ingabunciphisa ubuqhetseba into yokusebenziswa kokuhlawula ngeefowuni kuba ubuqhetseba obunintsi benzeka ngakumbi apha ezifowunini. Siyakwazi ufumana ii-phone call ezizizikem okanye eziyi-fraud, zabantu abathi mhlawumbi basebenzela loo nkampani yesikolo. Inobachana ngakumbi ke abazali bethu abasele bebadala, xa befumana i-phone call okanye imiyalezo esuka kwaba bantu bacinge uba fanuba mhlawumbi sesi sikolo umntana wabo afunda kuso sifuna imali. Ngoko mhlawumbi xa ibinosetyenziswa ibe nobakhona ezinye iindlela okanye ke kubekho izinto ezikhuselayo ubana okanye bafundiswe ke nabantu bethu abadala into yobana xa kuvela into enje okanye kufowuna umntu esithi, ze bayiqonde into yobana ayisiso esi sikolo. Kukho iinto ezifana nee-fraud abantu abaye bazenze, so inokuba luncedo kakhulu loo nto.